Dijo di na le seabo se seholo meyeng ya rona hobane ha re ja ha re fepe mmele feela, empa le moya wa rona. Tsela eo re jang ka yona e ka bontsha tlhompho, boinehelo kapa kgokahanyo le meetlo le tumelo ya rona. Ho latela seo motho a se jang ho latela seo motho a se jang, o ka bona hore na o hokae ka setso le bodumedi ba hae. Ka kakaretso dijo ha se fela ntho ya ho fepela empa e na le matla a ho ama maikutlo, moya le tumelo ya motho.

Ka maikutlo a ka kgetho ena ha ena molemo feela, empa e na le mefokolo e meholo. Ka lehlakoreng le leng, tshehetso e tswang ho lebitso le mekgatlo e thusa haholo hobane e thusa ka tsela e hlophisitsweng le e tsitsitseng. Le ha ho le jwalo ka lehlakoreng le leng ho lahleha ho lahleha ha meya wa setso wa ho thusana ho etsa hore batho ba bangata ba ukutlwe ba le bang, le hore ba be le mathata a mangata a kelello a le maikutlo.